Ho lema ke ntho e lokileng haholo, ebile e ka o tshosang hape ka mosebetsi. O ka iketsetsa mosebetsi ka ho lema ebile o thole disentenyana tseo o ka kgonang ho ja, o kgone ebile le ho hlokomela ba lelapa la hao. Disente tseo o ka di fumana ka ka dintho tseo o di lemmeng, o bo di rekisa.

Dumela Monghadi Mesida. Ne ke tlile mona hobane ke utlwile hore le rekisa diterekere. Ne ke kopa hore lenna o nthekisetse terekere ya lefelo le tlase, e sa tureng, ebile e tla kgonang ho nthusa masimong wa ka. E sebetsang haholo masimong, e tla kgonang hore e nketsetse dintho tse ke hlolehang ho di etsa masimong. Kea leboha haholo, Monghadi.

Ha ke nahane hore difofane di ka thusa borapolasi, hobane difofane di hloka tao e bulehileng haholo, ebile di etsa moya o mongata. Di ka tloha hape di senye dintho tse ngata, ebile di tlo etsa mosebetsi o be boima haholo.

Jeme e sebetsa ka dintlha tse ngata. O ka e sebedisetsa hore o je borotho ba hao, o ka e sebedisa hore o e jele ka papa. E sebetsa dintho tse ngata, ebile e monate haholo hobane na le tswekere. O ka e sebedisetsa dintlha tse ngata.

Dumelang batho ba setjhaba, lenna ke tlile mona ke bohloko haholo hobane ke utlwetse hore hona le batho ba utswang dipudi. Ebile le nna tsa ka di kantle, di utsuwe, ke sa tsebe hore di utsuwe neng. Jwale le nna ke na le dintlha tse re ka etsang hore re kgone ho tshireletsa dipudi tsa rona. Nna ne ke re re batle batho ba tla kgonang ho di tshireletsa, ba di kate bosiu kaofela dipudi tseo hore di ska utsuwa, ba kgone ho bona le batho ba ba etsang lefelo leo le lebe.

Ee, Nkgono o di rata haholo difate tsa hae tsa ditholwana, ebile ha batle letho ka tsona, O re di a sireletsa mafung a mafu a mangata a sa lokang a mmele. O re hape ditholwana tse di a mo thusa ebile le haebane o batla ho etsa dintho tse ngata tse a di batlang tse monate. Ho tshwana le dijeme le dipompong le dintho hape tse ngata tseo o kgona ho di etsa ka ditholwana tseo.

Ho kenela ditemong ya dijo-thollo le meroho, ke ntho e lokileng haholo ebile e ka thusang le masole a mmele. E ka thusa ebile le wena hore o phele. Bophelo bo lokileng le bophelo bo matla.

Hore batswadi ba tle le bana ba bona mapolasing ke ntho e lokileng, hobane bana ba tla ithuta hore ba ntse ba le banyane hore ba ithute hore ho lengwa jwang, ebile hobaneng ho balolehile haholo hore ho lengwe. Ba tlo ithuta dintho tse ngata ka ho lema, ba ithute ebile hore ke ntho e lokileng haholo.

Dumelang basebetsi. Ke utlwile ho re le strike-ile kajeno le strike-ile le strike-la ditefelo tsa lona. Empa kajeno ke rata ho le tsebisa hore ho lefa wa tjhelete ena ho ya ka mesebetsi ya lona. Haebane o sa sebetse hantle ebile o sa tle mosebetsing matsatsing a mang, o tlo lefellwa tjhelete e nyane. Ha o sebetsa hantle ebile re bona ebile mesebetsi ya hao ebile e re tlisetsa tjhelete o tla lefwa ho ya ka ntho o e sebetsang basebetsi. Ke kopa hore le ntshwarele haebaneng nthweo e tla le utlwisa bohloko, empa hoo ho tla le thusa hore le lona le tsebe hore ho lefelwa jwang.

Ke hangata haholo ho tla dula matsatsi le matsatsi, hore ho tlo fitlhelle moo ho tla fellwang teng.

Ke tla qala, ke tla kopa hore ke kope di-donation bathong. Ke kopa di-donation le di-sponsor-a hore le tsona di hle di nfe dintho tse ke tla di hlokang ho qala. Mme ha se ke qadile tswellopele hee, e tla ipona ho ya pele.

Ee, batho ba ka kgona hore ba fumane monyetla wa hore le bona ba ikahe bona ka bo bona ha ba ka fumana monyetla wa hore ba fiwe naha. Naha e ka kgona ho ba etsetsa dintho tse ngata tse fapaneng, ebile ba ka kgona hoba borapolasi bile ba kgethehileng, ba lokileng, ebile ba kgonang ho ilemela.

Malome o ska feela moya. Thuso o ka e fumana ko batho ba tsamaelang le batho ba agriculture. Agriculture yona e ka o thusa hore le wena o tlo kgona ho fumana dithaba tsa hao le lefatshe la hao le le nkiweng.

Bo rapolasi ba thabile haholo ka hore pula e tlo na, hobane e tlo thusa dintho tse ba di jetseng. Dijalo tsa bona di utlwana le metsi. Ha o na pula, dijalo di phakisa ho hola, ebile di hola ka tsela e makatsang ebile e ntle haholo ho feta ha o sena pula.

Phahamiso ya theko e thusa haholo ha batho ba masimo ba tseba ho sebedisana, ha batho ba tseba ho sebedisana ebile ba sebetsa ka dintlha tse lokileng, e ya phahama ebile o sa utswetsane. Empa ha o sa sebediswane, ebile ho sa etse dintho ka tsela e nepahetseng, ha o phahame, ho a thehuwa .

Tlhapi ya e kenywa lekotikoting hore e tle e kgone ho dula nako e telele e sa senyehe. Ntho eo e bitswa hore ke preservation. E dula nako e telele, le matsatsi le matsatsi e sa bole. Empa ha e sa leyo, ka moo e tlo nka nako e nyenyane fela hore e tle e bole.

Eya, yona ebile e tlo lokisa haholo theknoloji ya dintho tseo tse phelang, diberesitswe. E tlo thusa haholo hore le batho ba tle ba kgone ho dula le dijo nako e telele, ebile di sa senyehe.

Ho bohlokwa haholo hore o tlo tsebe ho hlokomela dintho tseo tse ka o senyetsang, tse ka o senyetsang dijalo tsa hao. Dintho tse tshwanang le dikokonyana le difefo ha di a lokela haholo hore di tle di be dijalong tsa hao hobane di ka o etsetsa mafu le mafu, ebile di ka senya dijalo tsa hao hore dijalo tsa hao di ska mela hantle. Mme di tla etsa hore le ditheko tsa ho lema ha hao di ska bonahala.

Di dingata hape haholo dijalo tseo tse jwalo, tse ka o ka kgona ho di bona o bone hore ke tsa ho bapala, ho tshwana le tsona di-mushroom, ho tshwana le tsona ditamati le dintho tse tshwanang le bo-green beans.

E, ditlhapi di ka etsa haholo le tsona hore o tlo kgone ho thola sa ho ja ebile o thole le ho iketsetsa tjhelete. Ka hona ho tshosa ditlhapi.

Hore ho tle ho atlehile haholo merohong ya lona, le hloka ho di nosetsa haholo, di dule di le tsona, di tholwana le ho nesetswa hobane ha di tholana le letsatsi haholo. Moroho oo o ka se loke.

Dijalo tsa ka di hloka bophelo bo botle, di hloka hore di dule di nesetswa ka matsatsi ohle, ebile di hlokomelwa, ebile di ska dumellwa hore di tle dibonale le dikokonyana.

Ha se nnete nthwe le e utlwileng ya hore nna ha ke tshware ba sebetse hantle. ke tshwara mosebetsi o mong le o mong ka tsela e nepahetseng, ebile ke etsa hore kaofela mosebetsi a tle mosebetsing a thabile. Haebane ba bone hore ke sa ba tshware ka tsela e nepahetseng, ke kopa hore ba tle ho nna ba tla ho buisana le nna.

Dipere di bohlokwa haholo hobane di ka o thusa le ha o jala. Le ha o jala, o ka sebedisa tsona hore di kgone ho tshwarela le dintho tseo o di tlosang, o di beheng kwa, ebile di o thusa hape le ho lema. Dipere di baloleile haholo.

Moroho, re o pheha ha monate haholo hobane re o re fela mafureng, re o re mafureng. Re tshele di ananyese, re tshele le garlic ebile re o tshele le dipelo kapa re o tshele di-beef stock o be monate haholo.

Ee, ke kano e ntle eo ya hore o nahane ho re ho hirisa polasi eo, hobane e tla o kenyetsa tjhelete hore le wena o tlo kgone ho etsa ntho o e ratang.